Into yokuqala nje okumele yenzeke kuwo wonke umuntu isemasontweni, iseyikoleni isemphakathini, nabo abaholi bendabuko ukuthi abantu abakubazekile bangacwaswa. Sibathathe njengabantu esiphila nabo njengabanye bethu babe ngamalunga ethu. Nasemndenini masingabafihli ngoba inkinga kakhulu before size sifike emasontweni nasezikoleni, Inkinga iqala emakhaya. Uthole ukuthi ekhaya kunomuntu okhubazekile siyamfihla, asimenzi azizwe abe yilunga eliphelele lasekhaya. If siqala thina emakhaya sibamukela ukuthi sinabo nomphakathi uzokwazi ukubamukela ngoba kwasekhaya sibamukelile. Sakwazi ukubaveza emphakathini njengabantu okuyibona bantu esiphila nabo. Namasonto, ngokunjalo bangabacwasi bakwazi ukuthi babamukele ngendlela okuyiyonayona. Bangabenzi bazizwe bengebona abantu ababhilonga kulomhlaba esikuwona.

Yazi nje mngani ave, ave kubalulekile ukuthi umuntu okhubazekile esekwe ngokomqondo nangokomoya ngoba ukukhubazeka komqondo wakhe uma engesekiwe ngokomqondo kuzomenza ukuthi azizwe engaphelele. Kubalulekile nje ukuthi kube nomuntu or abantu abamesekayo ngaso sonke isikhathi azi ukuthi kunabantu abasekhoneni lakhe akayedwa but unabo abantu kusukela mhlawumbe emndenini nabangani. Njengoba nathi nje singabantu abaphila ngaphandle kokukhubazeka, kodwa siyakudinga ukwesekwa ngoba khona iy'nselelo esidibana nazo esuke kudinga ukuthi ube nomuntu ozokweseka. Nabo-ke njengabantu kubalulekile ukuthi sibeseke singabacwasi sibe nabo ngaso sonke isikhathi. Uma ngabe benenkinga bakwazi ukuza kithi ngale kokuzenyeza, ngale kokuthi nathi sibajaje kodwa sibamukele njengoba benjalo. Uyayibo lento engiyishoyo?

Awamaningi amakhambi engike ngawasebenzisa for ukwelapha izifo zomzimba ngaphandle kwekhambi lokuchatha mangabe unomkhuhlane elibizwa ngokuthi umaGumede. Uyalikha, uligxobe, ufake emanzini ubilise noma uvele ulifake emanzini abilayo vele bese uyalinda liphole bese uyachatha. Liyasiza-ke uma ngabe unenyongo noma uzwa iqolo lakho ngathi selibuhlungu iyakusiza ukukilina ngaphakathi. Kuzoba ikhambi le izambane lentaba, idube, idumbe lentaba lithwele lapho izifo zonke uyalibilisa-ke, uphuze mhlawumbe ulenze ngothulitha izinto amakhambi esiZulu isikhathi esiningi uyabilisa nje. Uthathe abandayo ufake ebhodweni, ufake esitofini kubile mase kupholile, uyakha, uyasefa, ufake kuthulitha wakho ude uphuza kancane-ke, mhlampe uphuza inkomishi eyodwa ngosuku, unyuse namasosha omzimba likwenza ukuthi uhlale nje uwumqemane.

Zikhona iy'nhlelo ezenziwa umnyango waka-Social Development ezibizwa ngokuthi uChomi for iyingane eyincane u-nine to fourteen bese kubakhona uYOLO, ye-You Only Live Once oqala ku-fourteen to twenty-four lowo-ke. Lezonhlelo lezo azahluleli. Ziyafundisa zifundise ngokuziphatha kwakho, wena muntu omusha, zifundise ngokuzithanda wena kuqala before uthanda omunye umuntu. Zikufundise ngama-risky behaviours okumele uwa-avoid-e as umuntu omusha ukuthi uma wenza lokhu uzibeka kwi-risk yokuthi uzokhulwela noma uzokwenza, uzokwehlakalelwa isimo esingagcine sesikwenze sewukhulelwe nanokuthi if kwenzeka-ke wehlelwa isimo sokuthi mhlawumbe uzithola sewungene ocansini ungazivikele yiziphi izinto okumele uzenze ukuze ungakhulelwa. Lezo zinhlelo lezo, azijaji nhlobo, kodwa zenza umuntu omusha akulangazelele ukwazi kabanzi ukuthi yini engayenza ukuze avikeleke nokuthi ayigcine ewumuntu omusha.

Ukunakekela umuntu okhubazekile into yokuqala okumele ngiyenze kumele ngingamahluleli, ngingamenzi azizwe engathi akakwazi ukwenza lutho. Mina fanele ngenze la yena ahluleka khona futhi abonisa khona ukuthi uyaludinga usizo lwami ukuthi ngimusize bese ngiyamenzisa lokho-ke. Kungabi ukuthi mina yonke into imina engiyenzayo imina, imina esengilida indlela. Yena uselandela ngemuva ngoba ekugcineni kwakho nkonke umuntu ozwa noseyicathulweni ilo okhubazekile hhayi mina, mina ngizosiza yena. Akumele ngimenze azizwe engelutho manje sekuyimi esengi-take-a over ngoba yena nakhu ukhubazekile, kube sengathi manje umqondo wakhe noma indlela yakhe yokucabanga ayisebenzi. Kumele ngimenze azizwe ukuthi ubalulekile, uyakwazi ukuzenzela izinto, ngoba uma ngimnika ithuba lokuthi akwazi ukuzenzela izinto uzozibona naye ukuthi uwumuntu uyaphila azi-accept ngendlela eyiyona nami ngimu-accept ngalendlela ngimamukele, naye azamukele, ngimfundise, ngimenze yena uqobo lwakhe azamukele yena, ukuze nami ngikwazi ukumamukele ngendlela okuyiyona.